Ibhanti lokuqhuba libaluleke ngokuba liyakhusela xa ngabe kunengozi endleleni. Xa ngabe kusenzeka ukuba kuba nengozi endleleni ibhanti lona liyakukhusela nakanjani na. Izinto ekufanele uba zenzekile ziye zigwemeke.

Iimoto kumazwe angaphandle kubonakalisa ukuthi, ukuthi esitratweni kuyacaca ukuthi imali esiyisebenzelayo iphelela ezitranspothini. So itreyini, uloliwe yena u-right kakhulu. Apha eSouth Africa eyona nto yenza ukuthi sibone ukuthi ukuba uloliwe akhawuleze afike eendaweni zosebenza and abe kwiindawo ezifikelelekayo, angabi kwii-bus stop ezikude kunendawo yokuthi umntu afikelele emsebenzini.

Yona uye ufike leyithi endlini ngenxa yoba umntu nomntu uye abekwe endlini yakhe kanti xa uhamba ngemoto ehamba nawo uwonkewonke yile yokuba wona ukufika ngexesha ngoba ima esitopini esifanelekileyo.

Uhambo lwendlela oluyi-road trip alulunganga ngamaxesha obusika kunye arayithi phaya ehlobo kunye nasentwasahlobo kwaye akuvumelekanga abantu bakhona .

Kukuba le i-experience uyifumana ngoku kungenzeka uba yi-experience yokugqibela but .

Xa usoyika zikhona abantu abakwazi uthetha nawe ukuze ukwazi ukhwela phezulu and uye ucinge ngezinto osowuzenzile for ukuthi ufike kweli nqanaba osowufike kulo.

Eyona nto yenza ukuthi ibhayisekile ikwazi ukhawuleza ufika kakhulu emsebenzini kunohamba ngeenyawo okanye ukuqhuba iteksi kukuba imoto yona xa kune-traffic iyama but ibhayisekile umntu wakhona uqhwesha apha phakathi nendlela.

Awona malungiselelo ndingawenza ngawokuthi ndifumane iindlela ezizokwazi ukufikeleleka ezi-affordable kunye nalapho umntu azokwazi ukufikelela khona for nebhajethi usogqiba yena azi ukuthi ndibalungiselela iindawo ezinje.

Akukho right ukuthi uthi ufika, ndingamxelela ukuthi mna andiyithandi into yoba ndisuke endlini ngexesha ndithi ndiyokhwela kuye usogqiba ndilityaziswe nguye. Makandinikezele komnye umntu if akazukwazi ngoba endingazukwazi uyenza kukuba ndinciphise laa mali ndiyifumana phaa ngenxa yoba ndincuphe kuye emotweni.

Abanye abantu benziwa yile nto yokuthi xa bekhwela uloliwe kwakusuke kuqala kungagadwanga uba abantu baphethe izibhamu okanye iintoni. Kodwa ngoku xa kunoba khona i-search warrant for ezitreyinini, uloliwe angabhetele.

Umntu angazikhusela ngento yokuba angayi nokuya, angadibani nendlela eneemoto kuba awukwazi ukuthi uzikhusele kodwa uthi uzoqhuba kakuhle, omnye umntu angaqhuba rongo.

Ndingalibalisela ngokuba indawo yothatha izithombe intle kakhulu phambi kwamanzi kwaye enye into ke kukuba izinto ezenzeka phayana ziye zibe memorable ukwazi nobuyela xa uthanda.

Ukubaluleka kofumana ilayisensi ke kukuba ikuvulela amathuba amaninzi emisebenzi yokuqhuba. Ungakwazi ufumana umsebenzi ongadibanisi nokuqhuba kodwa xa sekufuneka umntu ozoqhuba endaweni ethile wena xa ukhona ukwazi ukufumana eso sigaba kuthi ufumane .

Kukuba ama-belt, kukuba iintambo zoqhuba zonke zirayithi. Amaenjini wakhe nayo yonke into nepetroli irayithi, amavili wakhe arayithi, izipili zakhe zonke zirayithi kunye nabahlali bahleli kakuhle nje eendaweni zabo .

Ewe, ndakhe ndeva ingxolo, ndakhe ndeva uxolo lwengqondo xa ndihamba ngeenyawo kuba unyawo ne-connection ye-ground, ne-connection yohlabathi, lunzulu kakhulu. Ke ngoku uye ube rayithi xa uhamba ngeenyawo.

Tata, bendisacela ukuba utshayele ngaphandle kuba mna andidibani nomsi. Awunokwazi ukutshayela ebhasini sibe sibaninzi sibangaka ngapha ibhasi, akulunganga nje utshayela phakathi emotweni.

Into endiyikhumbula kakhulu kolaa hambo yile nto kuthi ndakwazi, ndandisebhasini kodwa ndakwazi uhamba nosapho lwam amalanga amaninzi sabe sinomqhubi singenaxhala sizityela iinto zethu, simane siphumla eendaweni ezithile zothatha ikhefu. Kwaye ke futhi kuba sasingenalo nexhala loba sizawudinwa mhla siqhubayo, sasinomntu osiqhubelayo, sasikwazi ubona indalo kunye nezinto ezisendleleni. Sasingenalo nditsho nexhala letrafikhi kuba kwakungekho neengozi endleleni.

Amaxabiso weenkonzo ze-hailing ezifana neBolt okanye iUber afanelekile, imali yakhona ifanelekile kuba ufika ngexesha endaweni awulibaziseki ngaphandle kokuba kunetrafikhi ezindleleni kodwa awuye ufike leyithi. Enye yento ebalulekile kukuthi iimpahla zakho awuhlukani nazo, awulahlekani awuthathi into engeyoyakho. And kwaye uyakwazi ushera iBolt yakho, uyakwazi usherisha ubonise uba umntu uba uhamba kweliphi icala. Imali , into yakhona uyakwazi ukuthi xa kunetha awubi nexhala loba uzawufanela ukuba uvule iambrela xa uyofika endlini kuba amateksi ashiya esithubeni. So iBolt yona ikubeka egeyithini, awubi nexhala loba ungachaphazelwa yimvula okanye imozulu ethile engaqhelekanga.